Ee, ndi vhona zwi zwa ndeme uri muthu a ḓiselwe tshumelo ya mutakalo ngomu hayani. A songo ya vhuongeloni nga uri hu na vhaṅwe vha vhathu vhane a vha koni u ya vhuongeloni, nga thaidzo dza malwadze a no tonga a milenzhe.

Lushaka lu na ndavhelelo ya uri muvhuso u tea u fhaṱa zwifhaṱo zwa vhaaluwa, uri havha vhaaluwa musi vha tshi aluwa lune avha koni u ḓiṱhogomela. Vha kone u iswa kha hezwo zwifhaṱo.

Tshitshavha tshi na ndavhelelo ya uri kharali muḓini hu na mualuwa, avho vhana vha hanefho vha tea u litsha zwine vha ita. Kana zwine vha khou ita, uri vhaṱhogomele uyo mualuwa. Zwine zwa sia zwi khou khakhisa vhumatshelo ha havho vhana, nga uri vhaṅwe vha vho vha vha vho ḓi wana na mishumo. Zwino vha tshi ḓo lavhelelwa u ṱhogomela vhaaluwa vha litsha mushumo, zwi nga si tsha ita. Zwine nda vhona zwi songo fanela, vhaaluwa musi vha tshi aluwa, vha tea u isiwa kha zwifhaṱo zwine ha dzula vhaaluwa. Havha na madokotela ane a ḓo vha ṱhogomela.

Ndi ḓivha uri manese a vha o rumiwa, a tshi bva zwibadela, uri a tshimbile nga miḓi. A tshi ṱola mitakalo ya vhathu, uri vhathu vha na mitakalo ya vhuḓi naa. A tshi ita a tshi vha ṋea na mishonga.

Ndi vhona zwi zwa khwiṋe uri havha vhathu vha re na malwadze a sa fholi, ndi khwiṋe vha to ḓi ṱoḓela vha ṱhogomeli. Vhe ne vha ḓo vha ṱhogomela vha hayani, nga uri hu na vhathu vho gudelaho, u ṱhogomela vhathu vhe ne vha vha na malwadze a sa fholi, musi vha hayani.

Masiandoitwa ane anga kha ḓi engedzea kha houḽa mulwadze, ndi a uri houḽa mulwadze anga ḓi fhedzisela o lovha nḓilani. A sathu swika kha hovhu vhuongelo vhune a khou ya khavho.

Ee, ndi vhona zwo tea.

Vhashumisi vha dzilafho ḽa HIV musi vha tshi swika sibadela, vha thoma ngo u testa.

Hai, ndi vhona miduba ine ya folwa i songo fanela nga uri vhaṅwe vha vhalwadze, vha fhedza vho lovha. Vho ḓi lindela heneyo miduba, zwino kharali miduba i milapfu zwi amba uri manese ha ngo lingana. Zwino hetsho tshi badela tshi tea u thola manese o linganaho, uri na miduba ya hone i kone u vha mipfufhi.

Ee, ndi vhona huna phambano khulwane vhukuma nga uri kha tshibadela tsha muvhuso, manese ha fari vhathu nga nḓila ya vhuḓi. Ngo uri vhaya zwiḓivha uri havhaḽa vhathu vhane vha kho ḓa hafhaḽani. Vha vha vha sina tshelede ya u intsha, fhedzi kha sibadela tsha private vha fara.

ndi vhona tshumelo ya ambuḽentse i ya vhuḓi nga mannḓa, nga uri nga tshiṅwe tshifhinga ni a wana muthu a tshi khou lwala vhulwadze vhune vha khou ṱoḓa uri a ye vhuongeloni nga u ṱavhanya. Ngeno a sina goloi hayani kana tshithu tshine tsha ḓo mu isa hangei vhuongeloni, nga u ṱavhanya. Zwino ambulance uya kona u i founela ya swika, ya kona u isa muthu vhuongeloni. Nahone kharali muthu a khou lwala nga maanḓa, heyo ambulance i a ḓa na mitshini na mishonga.

Ndi uri vhunzhi ha vhathu, vha nga salelwa vha sina zwiḽiwa. Zwino vhathu vha nga ḓi lugisela nga uri, hu vhe na zwiḽiwa zwine vha vha vho zwi vhetshela thungo.

Vhaṅwe vhatho vha ṱangana na khaedu dza uri, musi vho vhidza vhathu vha tshumelo dza shishi. Vha a lenga u swika, ende vha tshi fhedza u lenga u swika nga u to ralo, matshilo a vhathu, a vha o no xela.

Zwivhangi zwa mililo mihulu zwine nda zwi ḓivha, ndi fola na u sia wo funga tshiṱofu.

Ha vha ḽa vhathu vha sa shumisa zwivhaswa nga nḓila yone, hunga ḓi duga mulilo muhulu. Ha vha uri vha tshi yo founela vhathu vho u dzima mulilo, vha si ḓe nga uri vho dzula kha vhupo hune a vho ngo tea u dzula khaho.

Ndi nga takuwa nda ya hangei police station, nda ya nda ṱoḓa muhulwane wa mapholisa. Nda mu ṱalutshedza heyi nyimelo.

Zwiṅwe zwa zwivhangi zwihulwane kha dzi khombo badani, ndi halwa nga uri musi vhathu vho no kangwa. Vha vha vha si tsheho, kha nyimele ya vhuḓi, ya uri vha nga reila. Zwa fhedza zwi tshi ita dzi khombo badani.

Maga ane muthu anga wa tevhela, ndi u ambara helmet. U itela uri kharali haaḽa matombo mahulwane a sedzulusea, a songo wela nṱha hawe a mu vhaisa.

Hai a tha thu vhuya nda ḓi wana, ndi na dzangalelo ḽa u shuma kha vhuphulusa vhathu, nga uri a si ḽone buḓo ḽe nne nda ḽi tama.

Khaedu dzine muthu anga ṱangana nadzo, ndi mathada a network nga uri tshiṅwe tshifhinga musi a tshi founela havha vhathu vha u phulusa vhathu. A nga wana netiweke i siho, kana ari a tshi vha founela ha vha vhathu vho phulusa vhathu, vha vha vha tshi khou shuma huṅwe. Lune vha nga si kone u swika kha ye, hu tshe na tshifhinga.

Hai, a thi a thu vhuya nda ḓi wana ndi kha vhupo ho kwameaho nga miḓalo.

Ee, yo tea thuso ine muvhuso wa i ṋekedza, kha avho vho weliwaho nga khombo.

Ndi vhona u nga ri thaidzo ya uri musi vhathu vha tshi ṱoḓa thuso, i si ḓe nga u ṱavhanya. Ndi nga uri vhashumi vha vha vha khou shotha, zwino muvhuso u nga thola vhashumi uri vha lingane.

Ndi vhona i ya ndeme nga vhukuma .

Ee, ndi vhona huna phambano nga uri nga tshirema kharali muthu a khou vha na ṅwana, hu mbo ḓi pfi ubva kha mudzimu. Zwi vha zwo tea, a vha muthivheli fhedzi kha zwa tshikhuwa, vha ya ita dzi family planning vha thivhela ṅwana.

Huna philisi dzine dza shumisiwa, uri hovhu vhulwadze ha HIV vhu sa pfukele kha vhana.

ndi zwa ndeme nga uri hu khou ḓalesa thumbu dza vhana vha miṅwaha ya fhasi.

Ndi vhuḓifari hu si ha vhuḓi, ha dovha hafhu ha vha vhuḓifari ho mangala.

Nga u shumisa phiḽisi dza u thivhela AIDS, na u shumisa dzi lafho ḽa u thivhela thumbu.

Ee, huna phambano khulwane nga maanḓa.

Ndi nga vha vhudza zwa uri nṋe ndi kho pfa uri ndo no ḓi dzhenisa kha zwa vhudzekani, zwino ndi khwiṋe uri ndi ite zwa vhuteamiṱa. Uri hu sa ḓo vha na thumbu.

Ee. ndi nga mu ṱuṱuwedza ṅwananga uri a ḓi dzhenise kha zwa vhuteamiṱa nga uri vhunzhi ha vhana, vha vha na vhana vha tshe vhaṱuku. Vhane vha balelwa u vha alusa, nahone musi vha tshi fhedza u vha na vhana, vha mbo ḓi litsha tshikolo. Uri vha kone u alusa ha vho vhana, zwine zwa vha u fa ha vhumatshelo ha vhuḓi. Zwino ndi khwiṋe, o ḓi dzhenisa kha zwa vhuteamiṱa uri a thome a fhedze tshikolo.

Hai, vhunzhi ha dzi kiḽiniki dza mahayani, a vha ntshi manese uri a ye zwikoloni. A yo vhudza vhana vhaṱuku, kana vha tshikoloni, nga zwa vhuteamiṱa.

Ndi ḓivha philisi dzine dza to nwiwa, nda dovha hafhu nda ḓivha dzhegiseni dzine dza ṱhavhiwa kha muvhili.

Ndi zwa ndeme nga maanḓa nga uri kharali vhunzhi ha vhana vha tshi nga funziwa, nga ha ndeme ha u ita vhudzekani ho tsireledzeaho. Vhunzhi ha vhana, vha nga si ḓo vha na thumbu vha tshe vhaṱuku.

Thikhedzo ine ya nga fhiwa vhana vha tshikolo vho ḓihwalaho, vha tshe zwikoloni. Vha nga eletshedziwa uri musi vha tshi fhedza u beba, vha dovhe hafhu vha vhuyelele zwikoloni. Vha ise phanḓa na pfhunzo dzavho.

Ndi nga vha ṱalutshedza, nga ha tshivhalo tshine tsha vha hone. Tsha vhana vha ne vha vha na dzi thumbu vha tshe vhaṱuku, uri vha kone u pfesesa.

A tha thu vha na tshenzhemo ya musi ndo ḓihwala, ndi tshe muṱuku.

Mutakalo wa houḽa muthu, u vha u songo tsha vha wavhuḓi, nga uri zwi nga ḓi itea a lwala.

Ndi nga mu tsivhudza uri, u tea u dzhia vhuteamiṱa ho tsireledzeaho. Nga uri vhuteamiṱa ha shishi, zwi a ḓi itea vhu si shume, ha vha uri musi a tshi vhushumisa. Thumbu ya vha yo no ḓivha hone.

Ndi vhona zwi zwa ndeme uri vhathu vhano funana vha dzulele u amba nga ha ndeme ya vhuteamiṱa. Zwivha zwi si thaidzo ya muthu muthihi nga uri musi muṅwe o no no vha na thumbu, na houḽa muṅwe u khou tea u nakekela heyo thumbu yeyo. Zwino ndi khwiṋe uri vhathu vha dzule vho amba vha vhavhili nga uri ṅwana u aluswa nga vhathu vhavhili.

Ee, ndi vhona zwi zwa ndeme nga maanḓa.

Ndi vhona zwi zwa ndeme nga maanḓa, uri ha vha vhafunani vhavhili, vha ye vha yo wana ndilafho.

Hai, a vha haṱuli na luthihi.

Hoyo muthu a nga ḓi fhedzisela o lwala.

Ndi a vhuteamiṱa.

Ee, ndi vhona heyo tsheo, yo dzhiwaho nga hoyo mufumakadzi i thero ya vhuḓi, nga uri ndi muvhili wawe.

Ee, nga uri hoyo muthu zwi nga ḓi itea a khwaṱha kana a fhungudzea muvhili.

Nga u vha vhudza uri ndeme ya vhuteamiṱa, i nḓeme u swika gai.

Ndi zwa ndeme nga maanḓesa nga uri khare ra sa tsireledzana, hu sia hu na vhulwadze vhukati ha riṋe vhavhili.

Ndi mbili.

Khondomu ndi lushaka lwa vhuteamiṱa na lwone.

Ee, ndi vhona zwo fanela honeha, ndi vhuḓifhinduleli ha vhabebi na lushaka.

Ee, ndi vhona yo tea.

Nga tshiṅwe tshifhinga musi ni tshi ya, u ya u ita zwa vhuteamiṱa. Ni wana dzi dzhegiseni dzi tshi khou shotha, kana philisi dzi tshi khou shotha.

Musi ndi khou shumisa vhuteamiṱa, ndo ṱangana na thaidzo ya mu, ya uri ndo mbo ḓi onda muvhilini. Muvhili wanga wa mbo ḓivha vhusekene, ngeno ndo vha ndo khwaṱha muvhilini.

Ndi vhona huna masiandoitwa, a si avhuḓi vhukuma.

Ndi zwa ndeme nga maanḓa nga uri kharali ha swika tshipiḓa tshine ani tevheli ndaela dze na ṋewa nga dokotela. Ni nga ḓi wana ni tshi khou lwala kana, hedzo philisi dza vhuteamiṱa dzi si khou ni fara zwavhuḓi.

Nṋe ndi ḓivha uri musi muthu a tshi shumisa zwa vhuteamiṱa, uvha o ḓi itela zwithu zwavhuḓi nga maanḓa. Fhedziha vhathu vha ḓo musedza nga ḽiṱo ḽisi ḽone nga uri vhunzhi ha vhathu vha kholwa kha ḽa uri ṅwana ndi tshifhiwa tshi bvaho ṱaḓulu kana tshi bvaho kha mudzimu.

Ndi nga ri ndi tshi fhedza u ita zwa vhudzekani, nda ya nda renga dzi morning after pills.

Zwithu zwihulwane zwine zwa vha vhushaya nungo kha sisteme ya ṱhogomelo ya mutakalo wa tshitshavha tsha Afurika Tshipembe. Ndi zwa uri tshiṅwe tshifhinga musi ni tshiya fhethu hu no to nga kiḽiniki dza public, ni a wana hu sina mishonga. Ni tshi swika vha mbo ḓi ni vhudza uri mishonga yo fhela, ngeno mishonga i tshi fanela u dzula i hone nga uri ndi kiḽiniki ine ya vha ya public ine tshiṅwe na tshiṅwe ndi mahala.

Madalo anga a u fhedzisela kiḽiniki ya tshitshavha vhuponi ha hashu o vha a si a vhuḓi, nga uri ndo ri ndi tshi swika hangeini nda vha ndi khou lwala mukhushwane muhulwane nga maanḓa. Ndi tshi swika hangei vha mbo ḓi mbudza uri mishonga a yiho yo fhela, zwine zwa amba uri mini vhathu vho ḓalesa vhane vha khou ṱoḓa heyo mishonga, ngeno vha tshi fhedza u mmbudza uri mishonga yo fhelela vha mbo ḓi ṋekedza kubammbiri ko ṅwaliwaho dzina ḽa mushonga, vhari ndi ye ndi yo u ṱoḓa hangei moḽoni. Ngeno ndi sina tshelede yo yo yo renga hoyo mushonga.

Vhathu vhanzhi vha ḓi tika nga zwiimiswa zwa ṱhogomelo ya mutakalo ya tshitshavha nṱhani ha khetho dza phuraivethe nga uri vha vha vha sina tshelede ya u badela private. Nga uri kha kiḽiniki dza tshitshavha tshiṅwe na tshiṅwe ndi mahala, ngeno hangei kha private tshiṅwe na tshiṅwe tshi to rengiwa.

Khwiṋiso dzine vha nga dzi ita kha kiḽiniki dza tshitshavha, ndi dza uri vha pandele vhoṱhe vhabvannḓa uri vha si shumise kiḽiniki dza tshitshavha. Nga uri ha vho vhabvannḓa vha vha vha khou engedza kha vhathu vha Afrika Tshipembe, musi ha vho vhathu vha vhabvannḓa vha tshi khou ya kha kiḽiniki dza Afurika Tshipembe, vha vha vha khou fhedza mishonga na zwine vhathu vha Afrika Tshipembe vha zwi ṱhoga. Ngeno vhathu vha Afrika Tshipembe vha tshi vho ya nga ha nge yo dzi kiḽiniki, vha vha vha tshi wana mishonga yo fhela.

Muvhuso u nga fha kiḽiniki dza tshitshavha dza mahayani tshelede, tshelede i yo ya shuma u engedza mishonga, na dziṅwe dzi dzhegiseni dzine dza khou shotha.

Dzi kwama mutakalo wa vhathu nga uri kharali manese a tshi khou shotha vhathu vhanzhi vha nga si kone u li u lafhiwa. Zwine zwa sia vhathu vhanzhi vha tshi khou lovha, nga nṱhani ha uri manese ha ngo linganela vhathu vhane vha khou ḓo u thuswa.

Hu fanela uri vhathu vha manese vha ye kha zwikolo zwine zwa vha na ma matric, vha ye vha ye vha vhudza nga ha u gudela zwa mutakalo, kana zwa u thusa vhathu, kana zwa u vha nese. Uri ha vho vhanayi, vha ḓo kona u tama uri musi vha tshi fhedza nga pfunzo dza vho, vha ye vha yo gudela zwa vhunese.

Vhugudisi kana u gudiswa mushumo, zwi nga thusa kha u tandulula ṱhahelelo ya vhashumi kha tshumelo ya mutakalo wa tshitshavha, nga uri vhunzhi ha vhathu vha ḓo kona u vha manese nga u angaredza. Nga uri vha ḓovha vho to u gudiswa mushumo, u ṱavhanya.

Hezwo zwithu zwi sia vhathu vhanzhi vha tshi khou lovha.

Ndi vhona unga kiḽiniki dza tshitshavha dzi vha dzo ḓalesa nga uri vhathu vhanzhi a vhashumi, vhathu vhanzhi a vha na tshelede yo u ya kha kiḽiniki dza private.

Khaedu dzine vha ṱangana nadzo, ndi dza uri musi vha tshi ilafha vhathu vhanzhi vhanzhi nga tshifhinga tshithihi, vhanzhi vha mbo ḓi fhedzisela vho lovha. Nga uri musi a tshi khou ilafha houḽani, houḽa muṅwe u vha a khou ṱoḓa thuso.

Sisṱimu dza didzhithala kana u buka vhalwadze zwi nga thusa nga uri vhalwadze vha nga si ḓe nga tshifhinga tshithihi nahone vha ḓovha vha tshi kho to tshimbila zwavhuḓi nga system.

Dziṅwe nḓila dza u shumisa kiḽiniki dza mvelele dzine dza nga thusa u fhungudza muhwalo wo kalulaho wa malwadze, ndi dza uri vhalwadze vha te yo u ḓa nga ḽaini, vha si ḓe nga tshifhinga tshithihi, vha to ita schedule.

A si tshifhinga tshi lapfu lapfu tshe nṋe nda tshi lindela kiḽiniki ya tshitshavha. Nahone ḓuvha ḽanga lovha ḽa vhu ḓisa nga uri ndo ṱavhanya u thusiwa, nga heḽo ḓuvha ḽe nda ya nga ḽo ho vha hu songo ḓala vhathu vhanzhi.

Ndi nga uri kanzhisa hu vha huna vhathu vhanzhi vhanzhi, vhane vha khou lwala, nahone vhane vha khou ṱoḓa thuso.

Nyeletshedzo dzine nda vha na dzo ndi dza uri muvhuso u tea u thola manese maṅwe manzhi. Nahone muvhuso u tea u dovha hafhu wa ṱuṱuwedza vhana vha tshikolo uri vha dzhie buḓo ḽa u thusa dzi kiḽiniki, na uri muvhuso u tea u renga mishonga yo linganelaho.

Ee, ndi vhona unga dzi nga thusa u fhungudza tshifhinga tshilapfu tsha u lindela, nga uri kharali vhathu vho to buka, vhathu vha ḓa nga vhaṱuku nga vhaṱuku nahone, nga tshifhinga tsho teaho.

Ambuḽentsi khaedu dzine vha ṱangana na dzo dza u swikelela vhalwadze vha re fhethu hu sina fomaḽa, ndi dza uri musi vha tshe hafho fhethu, vha vha vha sina location ya hone. Nahone zwi a konḓa nga maanḓa u swika hafho fhethu, ngo uri vha vha vha si khou ḓivha uri vha khou ya fhi.

Tshitshavha tshi nga thusa nga u ṋea vha ambuḽentse dzi direction.

Mvelaphanḓa dzine nṋe nda tama u dzi vhona, kha vhathu vho no dzula fhethu hu sina fomaḽa, ndi dza uri vha tea u wana tshumelo nga u ṱavhanya.

Nyimelo mmbi ya bada kha vhupo vhusi ha fomaḽa, i kwama tswikelelo ya ambuḽentse, nga uri musi ambuḽentse i tshi tshimbila, i tshi ṱangana na nyimele mmbi ya bada, i ya lenga u swika.

Muvhuso u nga dzhenisa bada dza khwiṋe, uri ambuḽentse dzi ḓo ṱavhanya u swika hune dza khou ya hone, na u isa vhalwadze kiḽiniki.

Tshumelo dza ambuḽentse dzi a ṱavhanya u swika kha vhupo ha ḓoroboni.

Ee, ndi vhona unga vhathu vhane vha vha ḓoroboni, vha ya ṱavhanya u wana thuso u fhira vhaṅwe. Nga uri vhathu vhane vha vha ḓoroboni vha vha vha khou dzula fhethu hune ha vha fomaḽa. Nahone bada dza hone, dzi vha dzo lugela u tshimbila ambuḽentse.

Ndi nga uri vhupo ha ḓoroboni ndi fhethu ha fomaḽa.

Ndi zwa uri fhethu hu no tonga ha dzi ḓoroboni hu tea u tholesa vhathu vhanzhi vhane vha shuma kha dzi ambulance, na uri hu tea u i twa ambuḽentse nnzhi. Nga uri vhathu vhane vha vha dzi ḓoroboni vha vha vhanzhisa.

Ndi zwa ndeme nga maanḓa.

Vhuleme vhune ambuḽentsi vha ṱangana nazwo naho, ndi ya uri kha vhupo ha mahayani, zwiṱiraṱa zwa hone a zwina madzina. Zwino vha ya lenga uri vha kone u wana uri oyu muḓi kana afho fhethu ndi ngafhi.

Hai, a thi a thu vhuya nda lindela ambuḽentse vhuponi ha hayani.

Zwigwada zwa shishi, zwi nga lenga badi u swika.

Kha vhupo ha mahayani vha nga fhaṱa bada dzine dza vha khwiṋe, vha dovha hafhu vha thola vhathu kana vhashumi vhanzhi.

Thoma vha hayani vha a kona u shumisa goloi dza vho, uri vha ise vhalwadze kiḽiniki. Musi ambuḽentse i sa athu u swika.

Tshenzhemo yanga ndi ya vhuḓi vhukuma, nga uri ambulance dzi a ṱavhanya u swika vhuponi ha hashu.

Ndi vhona unga ambuḽentse dzi a lenga nga uri vhalwadze vha vha vha vhanzhi vhanzhi, fhethu ho fhambananaho. Nahone zwi nga fhungudziwa nga uri hu itiwe ambuḽentse nnzhi dzi engedziwe.

Ndi vhona u ngai hu ita uri hu vhe na u ṱhogomelwa ha khwiṋe ngauri nga tshiṅwe tshifhingai vhalwadze vha vha vha khou lwala nga zwifhinga zwine manese a vha a busy, zwino kharali hu na tshifhinga tsho teaho uri manesei avhe a tshi kho ṱhogomelai vhalwadze zwi sia uri mulwadze muṅwe na muṅwe ḽi tshi sala ḽi tshi kovhela ḓuvha avhe o no sedziwa uri mutakalo wawe u hani.

Zwi vha zwo leluwa nga mannḓa.

Vha ḓo tea uya kha mashopho a no to nga Clicks uri vha ye vha yo wana hedzo philisi.

Thaidzo khulwane kha vhathu vhane vha dzula hanefhoi kha yeneyo kiḽiniki ndi ya uri tshiṅwe tshifhinga musi vha tshiya khayo kiḽiniki vha ya wana mishonga i siho, ngeno tshiṅwe tshifhinga vha tshiya vha wana manese a maṱuku ngeno vhalwadze vha vhanzhi vhanzhi, zwine zwa ita uri vha bve nga matsheloni vha to buba uri vha ye kiḽiniki vha fhedzisela vha tshi kho vhuya nga madekwana u lenga.

Vhalwadze vhanzhi vha nga si tsha kona u wana mushonga ngauri vhathu vhanzhi vha vhupo ha mahayani vha shumisa zwibadela zwa private nahone avhana tshelede dzoto raliho dzo uri vhanga renga mishonga.

Tshithu tsha u thoma tshine nda tama uri vhasedze khatshoi ndi tsha uri vha tshimbile nga muḓi na muḓi vha tshi ṱolela vhaaluwa vhane vha vha vhakegulu kana vhakalaha, ngauri vhanzhi vha vha aluwai vha dzula vha vhoṱhe ende vha ya vha vha na malwadze fhedzi vhasina vha ṱhogomeli kana hu si na uri vha nga takuwa vha ya kiḽiniki.

Tshithu tsha ndeme tshine tsha tea u sedzwa ndi zwauri vhathu vhaṅwe na vhaṅwe vha na mutakalo naa nahone vhathu muṅwe na muṅwe vha a kona u swika kiḽiniki naa, i kule vhungafhani na vhathu.

Ngeletshedzo ine nda nga vha ṋea yone ndi ya uri vha tea u ḽesa mitshelo sa izwi mahayani hu fhethu hune havha hu na mitshelo, miroho uri mutakalo wavhoi uvhe wa nṱha.

Zwine zwa mu konḓela u wana ṱhogomelo ya tshifhinga tshoṱhei ndi ya uri hovha hu vhulwadze vhoi vhu vha vhu ha tshifhinga tshilapfu ngeno ṱhogomelo i ya tshifhinga tshiṱukuṱuku.

Ndi nga katela uri vhathu a vho ngo tea u linde fhedzi vha tea u tevhelwa hafho hune vha vha hone.

Vha thoma u fanela u ṱhogomelana nga tshavho vha tsheke ma neighbour avho kana vhadzulatsini vhavho uri mutakalo wavhoi wo lunga naa, na uri kharali muthu o huvhala kana a na vhulwadze vhune ha khou gonya muneiba kharali a na goloi u toyo thusa hoyo muthu uri a swikelele kiḽiniki.

Zwine nda nga zwi vhea phanḓa ndi zwa uri ambuḽentse i kono u swika kha lokhesheni iṅwe na iṅwe ngauri tshiṅwe tshifhinga ambuḽentse i ya balelwa u swika fhethu nga nṱhani zwo uri musi vha tshi tsheka direction kana location vha vha vha sa i wani hafho fhethu hafho.

Ndi nga mu rengela tshiṅwe tshithu tshine tsha ḓo mu takadza mbilu, kana nda muthusai kha zwa mutakalo uri ndi ye ndi tshi ṱolela vhathu vhane vha vha vhadzulapo vha tsini uri mutakalo yavho yo luga naa.

Ndi nga vha vhudza uri vha to khwinifhadza i uri ambuḽentse dzavho dzi swike nga tshifhinga nahone vha tea u ita ambuḽentse uri dzi vhe nnzhi ngo uri tshiṅwe tshifhinga musi u tshi founela ngei sibadelai u tshi ṱoḓa ambuḽentse dzi a lenga u swika nga nṱhani zwo uri mini hu vha huna ambuḽentse ṱhukhu ngeno hu na vhathu vhanzhi vho vhaisalaho.

Ndi nga mu ṋea nyeletshedzo ya uri u to thola manese o ḓi imiselaho u shuma, ngauri kanzhi kha heḽi shango ḽangai u ya wana manese a hone musi u tshi ya sibadela vha sa ṱoḓi u shuma u ya ya nga matsheloni wa vhuya nga madekwana. Ndi nga dovha hafhu nda mu ṋea nyeletshedzo ya uri u tea u ita ambuḽentse dzawe uri dzi vhe nnzhi ngauri tshiṅwe tshifhinga u ya funa u tshi kho ṱoḓa ambuḽentse vha u vhudza uri ambuḽentse ayiho, ambuḽentse dzo fhela kana ambuḽentse i kho shuma huṅwe ngauri nga ḓuvha hu a ḓi vhaisala vhathu vhanzhi vhanzhi vhanzhi fhedzi kharali ambuḽentse dzi ṱhukhu dzi si kone u swika hoṱhe i nga tshifhinga tshithihi ndi ngazwo ndi tshiri u teyo engedza na ambulance a dovhe hafhui a engedza na vhashumi vha ambuḽentse a dovhe hafhu a pange na manese a extra u itela uri kharali ha vha na vhalwadze vhanzhi vhanzhi vhanzhi na uri u to dzula a na mishonga.

Ndi nga mu vhudza uri i zwi a konḓa u wana thuso malugana na zwa mutakalo kha vhupo hanga ngauri musi u tshi ya fhethu hu no tonga dzi kiḽiniki u wana mishonga yo fhela.

Ndi vhona ungai ndi khwiṋe u wana goloi wa isa muthu a tshibadela ngauri wa lindela ambulance zwi a iteai ya swika u lenga vha wana uri houḽa muthu we vha vha vho tea u vho mu isa nga goloi avha ono lovha kana o ṋaṋa u vhaisala.

Kharali kiḽiniki ya fhelelwa nga muḓagasi kana maḓi vhalwadze vhulwadze havho vhu mbo ḓi engedzea ngauri hu na vhalwadze vhane vha vha vha vha kho shumisa zwithu zwino tonga mitshini ya u fema, huna vhalwadze vhane vha vha vha dzi ICU, huna vhalwadze vhane vha vha kho itwa dzi surgery zwino hezwo zwithu zwoṱhe i zwi nyanga hu tshi shumiswa mini muḓagasi zwino ha swika hune houḽa muḓagasi wa ṱuwa i vhalwadze vhanzhi vha mbo ḓi lovha vhaṅwe vha mbo ḓi ṋaṋa u vhaisala.

U mbo ḓi iswa kha zwezwo zwine zwa vha zwa kule.

U mbo ḓi vhidzelwa ambuḽentse a isiwa kha zwibadela zwine zwavha zwa kuwe kana a ilafhiwa nga madokotela ane a vha hanefho tsini madokotela a a tshivenḓa.

Insulin i fhungudza glucose kha muthu ane avha na vhulwadze ha swigiri.

Ee ndi vhona zwo fanela ngauri ahuna zwine vha nga zwi itai kharali vha sa ṱoḓi u fola miduba mihulu zwi amba uri vha nga si wane thuso.

Ipfi mutakaloi ḽi amba u takala ha muthu.

Ṋetshedzo ya mishonga i ya vha ya vhuḓi ya dovha hafhu ya sivhe ya vhuḓi, i ya vha ya vhuḓi musi ni tshiya kiḽiniki na wana mishonga yoṱhe i hone fhedzi ya dovha futhi ya si vhe ya vhuḓi musi ni tshi ya ngei kiḽiniki vha ni vhudza uri mishonga yo fhela kana mishonga ine ini na kho i ṱoḓa i a i ho vha ni laedza uri ni ye niyo renga i khemisini.

Lutendo lwa sialalai tshiṅwe tshifhinga kharali ni tshi kho tenda khalwoi zwi ani ṱuṱuwedza uri ni sia hangei kiḽiniki fhedzi ni lavhelele u fholai kha lwendo lutendo lwanu.

Ee ndi vhona a tshi thusa vhukuma nahone a dovha futhi a thusa vhaṅwe vhathu ngauri vhunzhi ha vhathu a fha Afrika Tshipembe i a vha na income a vha na tshelede ine vha i wana ṅwedzi muṅwe na muṅwe zwino heyo tshelede ya magavhelo ndi yone ine vha ḽa yone vha dovha futhi vha renga zwithu zwine vha zwi ṱhoga ngayo.

Mililo ine yavha khombo i vha yo vhangiwa nga mentshisi kana u sia no funga tshiṱofu kana mafola.

Ndi vhona u mulandu wa muvhuso ngauri muvhuso u vha u songo tholai manese kana madokotela o linganaho.

Musi muthu o bviwa nga maswa vhusiku u nekedzwa mishonga i no tonga miora uri musi a tshi ḓodza kha aḽa maswa vhusiku heiḽa miorai i ḓo a omisa.

Ndi vhona unga hoyo muthu u tea u dzhia maḓi ofhisa aya, a dzhia muṋo wa madzhoro a shela nga ngomu haaḽa maḓi sa ezwi a kho fhisa o shela muṋo wa madzhoro houḽa muṋo wa madzhoroi ḓo melt a kono u tamba muvhili wawe woṱhe ngao.

Miṱa minzhi i a renga zwithu zwino tonga dzi fruit u itela uri vha dzule vha tshi khou ḽa vha na mutakalo.

Muthu ane o fariwa nga stroke athi ḓivhi zwori u ṱhogomelwa hani fhedzi ndi vhona u ngai u ṱhogomela sa mulwadze muṅwe na muṅwe nahone a thi athu ḓi wana ndi kho ṱhogomela honoyo muthu ane o fariwa nga stroke.